Buhlebemfundo, ayidliwa dula fatshe orapele, yewena ye yewena ye yewena yee eeh, Buhlebe haa, ayidliwa dula fatshe ulalele, Buhlebemfundo, ayidliwa dula fatshe orapele yewena ye yewena ye yewena yee ehe.

Ngenjani ebhalela nina? iya eh, heee ebhalela nina? iya , hlalani phasi sikhulume lendaba yeeee sikhulume lendaba iya eh, ngenjani ebhalela nina? iya eh. Eeeee ebhalelu u-Pretty iya eh hlalani phasi sikhulume lendaba.

Iye, ikhona imidlalo yobungani ekumidlalo yebholo, evane idlalwe ngapha engihlala ngakhona.

Kufanele bajayele amatatawu amakhulu basese bancani, ngombana itatawu lihlala lilikhulu ngaso soke isikhathi.

Ingafakwa neenkolweni ngombanyana, abantwana abafani, khona abanye abantwana thola kungiwo kuphela umdlalo abawukghonako. Ye-ke nawusesikolweni umdlalo lo, izaba khona naye into umntwana ayenzako esikolweni.

Ingadlulisela ngokwekambiso yesintu, kodwana naseyitloleke phasi encwadini, angekhe ibe lula bonyana izwisiseke bonyana idlalwa njani. Kuncono nayidluliswa esizukulwaneni ngesizukulwana.

Imidlalo eyathoma ukudlalwa kade, yadluliselwa eenzukulwaneni ezathomako, yasuka kileso sizukulu yadluliselwa kesinye godu. Yimidlalo edluliselwa eenzukulwaneni ngeenzukulwaneni ize ifinyelele kithi nje, nathi sizoyidlulisela eenzukulwaneni zethu ezizako.

Kumidlalo eyenza bonyana abantwana bethu, bakwazi ukuyenza, begodu basuke ezintweni ezimbi njengokweba, nokuganga. Ivikela abantwana bonyana bahlale basendaweni yinye, babuthelelekile begodu bangenzi izinto eziphuma endleleni.

Umabhacelana, ziinketo, kukweqa iintambo, kugijimisana, kuthintathintana esikubiza ngomathatjhana, yibholo.

Ibahlanganisa lokha nayenza imidlalo yobungani, babe sendaweni eyi-one. Iletha umphakathi endaweni yinye. Yenza bantu babumbane, njengoba laba bazobe bathi, thina singalapha ngesayidini lalaba, singehlangothini lalaba, nalaba bathatha ihlangothi. Iyabenza begodu bonyana babe yinto yinye, begodu bahlangane ngento yinye ngaphandle kokulwa.

Ilutjha liyafunda ukumbana emidlalweni yendabuko, begodu emidlalweni yendabuko, uyafunda bonyana akusingiso soke isikhathi lapho ozakuwina khona. Kuyafika esinye isikhathi lapho udliwa khona, njengombana nepilo injalo izinto azenzeki ngendlela wena ofuna ngayo ngaso soke isikhathi.

Kuzokwenzela bonyana abantwana babenento abayenzako, bangayi ezintweni ezifana neendakamizwa. Izokwenzela bonyana kube nokubumbana ebantwaneni, nokuhloniphana begodu. Izokwenzela nokufundisa abantwana bonyana kunesikhathi sokuwina, nesikhathi sokudliwa epilweni akuhlali kuwina wena ngaso soke isikhathi, begodu iyasiza nemkhumbulweni umntwana atjhaphuluke nakadlalako.

Imidlalo yanamhlanjesi ifuna izinto ezinengi, kodwana ngemidlalo yendabuko bese sidobha amatje lapha sidlala amaketo, kumdlalo. Imidlalo yanamhlanjesi idinga bonyana, umntwana mde athengelwe into ethile bonyana akghone ukudlala. Imidlalo yanamhlanjesi idinga imali, kodwana imidlalo yendabuko kose uthathe iwula lapha, niyibophe-ke nidlali intambo. Kose uthatha noma yini eseduze nawe ukwazi ukudlala, kodwana emidlalweni yanamhlanjesi yoke into kumele uyithenge ngaphambi kobanyana idlalwe.

Kungaba nzinyana bonyana imidlalo yendabuko idlalwe emaphaliswaneni, ngombana ukuwina emidlalweni yendabuko, bekuyinto eyenzeka ngesikhathi. Ungathola bonyana emdlalweni wokuthoma kuwin' ubanibani, emdlalweni wesibili sekuwina ubanibani, obekaphumile emidlalweni wokuthoma. Ye-ke kuzokuba nzima bonyana kutholakale umuntu ozokuwina iphaliswano emidlalweni yendabuko.

Nasolokho nigijima kukwakheka komzimba womuntu lokho, ukugijimokhu, ukuqalisisa okwenzako kwakha ingqondo yomuntu. Ukugijima kwakha umzimba womuntu.

Eqinisweni esikhathini sanje abantu abadala abasafundisi ilutjha ngemidlalo yendabuko. Ilutjha livele lithole imidlalo yendabuko eentradeni kabanye abantu, kodwana kuya ngokobana abantu abadala abasayidlali indima khulu emidlalweni yendabuko. Uzokubona njengombana imidlalo yendabuko ingasenziwa khulu.

Mina-ke umdlalo wendabuko engiwuthanda khulu ziinketo. Iinketo bewukghona ukuthi nithathe amatje abe litjhumi nane. Nanifaka amatje alitjhumi nane ngemgodini, nizokuthoma nikhiphe-ke, nikhiphe nga-one, nikhiphe nga-one, owisa ilitje lakhe kutjho bonyana udliwe, uyaphuma kusala laba abangakawisi. Laba abangakawisi, nakuphela amatje lawa, mhlambe benikhipha ngalinye-ngalinye seniya kusiqetjhana sesibili, naniya esiqetjhaneni sesibili senikhipha ngamabili-ngamabili. Ozokudliwa nakulesosiqephu uzokuphuma, nidlala niye niye niye tot benifike lapho-ke sekusele umuntu wokugcina khona.

Ngekhaya-ke kulula khulu bonyana abantwana bayidlale, kodwana esikhathini esinengi lokho kwenziwa kukuthi kube nomuntu mkhulu obekawudlala umdlalo lo, afundise abantwana labo, kodwana nabo abe abasayidlali kangako.

Ngithanda ukuzilibazisa ngokupheka. Lokha nangiphekako kungipha isikhathi esinengi sokobana ngiloko ngicabanga bonyana njenganje ngingafakani, ngingenza njani ukudlokhu kubemnandi, ngingenza njani ukuthi ukudlokhu kusasa kungabi njengayizolo, umsebenzi omnengi engiwuthandako wokuzilibazisa kupheka nanyana kubhaga.

Kwathi sihlangene ekhaya kungokresimusi, ngenza umsebenzi wokuzilibazisa ngapheka, ngaphekela woke umndenami. Ngathaba khulu mhlokha ngombana ngakghona bonyana woke umuntu ezwe ukudla kwami bonyana kunjani begodu ezwe into esehliziywenami ngaso soke isikhathi nangenza ukudla bonyana ngizizwa njani ngayo. Khabe kumnandi khulu ukubona abantu bahlangene ngenca yokobanyana mina ngenze ukudla for bona.

Into engiyitlhoga khulu lokha nakufanele ngenze umsebenzi wami wokuzilibazisa yisikhathi. Isikhathi yinto engiyithola kancani emalangeni amanengi ngombana umuntu kumele aye emberegweni, ayokuberega abuye ngendlini sekadiniwe yeke-ke isikhathi ngiso engisitlhoga khulu namele ngenze umsebenzi wami

Ngiyakwazi bonyana ngingawenza ngedwa ngombana kumberego ongadingi abantu begodu ongadingi amandla, umuntu ongarhelebha yeke-ke kulula khulu nangiwenza ngingedwa.

Isikhathi esinengi engisitholako kungaboSondarha ekuseni ngaphambi kobanyana ngiye ekeregeni, kulapho ngikghona khona ukwenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngombana ngesikhatheso ngisuke isikhathi sami sisinengi begodu ngisuke ngenzela bonyana nangibuya ekeregeni, kubekhona esikudlako ngekhaya.

Ngisathoma ukuwenza umsebenzi lo, ngangingakwazi bonyana ukela njani kodwana nje sengiyakwazi bonyana ukela njani. Ngisathoma ukuwenza umsebenzi wami wokuzilibazisa, kade ngangikwazi bonyana kunendlela okuphakela ngayo ezitjeni namkhana esikotlelweni ukudla kwakho kodwana njenganje sengiyakwazi.

Iye, uqakathekile ngombana ukudla yinto esiphila ngayo emhlabeni yeke umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako wokupheka ubaluleke khulu ngombana ngaphandle kobanyana sipheke esikhathini esinengi, angekhe sibe nakho ukudla ende ukudla okuphekiweko kukudla okusinikela amandla nokukudla ekusikhulisako.

Ngizizwa ngithabe khulu esikhathini esinengi nengqondwenami ngiyakhululeka begodu ngizizwa nginamandla khulu ngombana kumsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa kumsebenzi ojwayelekileko begodu kumsebenzi abanye abantu bawenza ngamalanga kungasi kungobana bayafuna kodwana kuyinto emele bayenze ngaso soke isikhathi. Ukupheka kuyinto abanye abantu abayenza ngamalanga langa ngombana kumele kudliwe kodwana akusiyinto ebayithandako kodwana kimi kuyinto engithabisako begodu kuyinto engiyibala njengomsebenzi wokuzilibazisa empilwenami.

Awa, angekhe ngithande ukufundisa omunye umuntu ngombana nami ngisafunda ngokwami emisebenzinami wokuzilibazisa yeke esikhathini esinengi uzokuthola bonyana nami ukuze ngifunde, ngingena ku-inthanethi ngifunisise indlela engenza ngayo okhunye ukudla yeke ukufundisa omunye umuntu kusengakabi yinto engiyazi kuhle ngombana nami ngisafunda.

Umsebenzi wokuzilibazisa engawulinga ukuwenza kugijima. Ngiyathanda khulu ukuzilolonga ngombana nginethemba lokobana kuyasiza emzimbeni womuntu begodu kuyanikela nethuba elide lokuphila begodu amanye amalanga ngiyakwenza ukuzilolonga, ngibuye ngizwe engqondwenami ngilula khulu, ngikghona nokucabanga kuhle.

Umsebenzi wokuzilibazisa owenziwa ngomunye umnganami kukobanyana afunde iincwadi. Esikhathini esinengi-ke ufunda iincwadi ezibhaliweko namtjhana ezitloliweko babantu, uyabuya-ke athi nasekaqedile ukuyifunda incwadi, anicocele kabanzi bonyana bekwenzakalani encwadini leyo. Omunye umnganami udlala umdlalo webholo erarhwako njengomsebenzi wakhe wokuzilibazisa. Siyaya-ke lapho esikhathini esinengi ukuyomsekela nakadlalako, ngesinye isikhathi siyaya siyomsekela begodu umdlalo awuthanda khulu, uthi nalokha angekho angamele ayokudlala etatawini, umthole azenzela yakhe ngejaradeni lekhabo, azenzela yoke into yokudlala umdlalo lo.

Buhle bemfundo ayidliwa, thula mfazi u-rapele, buhle bemfundo ayidliwa, thula mfazi u-rapele yewena yewena yewena

Ngenjani ebhalela nina ebhalela nina , ngenjani ebhalela nina ebhalela nina , hlalani phasi sikhulume lendaba sikhulume lendaba hlalani phasi sikhulume lendaba.

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo bona ngewobungani odlalwa bentwana.

Kufanele bonyana bajayele amakhulu basese bancani, ngombana itatawu lelo ngekhe latjhentjha vele lizokuhlala lilikhulu njalo.

Ingafakwa eenkolweni izokusiza khulu leyo yenzelwe abantwana laba abangasakghoni ukuyidlala imidlalo le ekhona ngeenkolweni njenganje.

Ilungile nayidluliselwa esizukulwaneni ngesizukulwana njengekambiso yesintu, ngombana sengitjhejile-ke begodu bonyana esikhathini sanje wona kusese midlalo efanako. Kodwana imigomo nemibandela yakhona kuba ngathi iyatjhentjhatjhentjha ukukhambakhamba kwamalanga. So iinzukulwana ezizako zilungisa imigomo le edlulileko, zifake yabo nazo ukwenzela bonyana kulinganwe nakudlalwako.

Imidlalo okwaziko bonyana isizukulwane nesizukulwane singakwazi ukuyidlala. Imidlalo begodu imidlalo yakade eyeza nabokhokho bethu, yadluliselwa kubomma bethu, yadluliselwa kithi, nathi sayidlulisela eenzukulwaneni. Mdlalo njengefana namaketo, nentambo nokweqayeqa.

Iyalenza ibambiswano emiphakathini imidlalo yendabuko, begodu-ke iyabenza-ke abentwana baphume ebulelesini benze yona. Isusa abentwana ezintweni ezimbi khulu ibalethele eduze nemidlalo-le.

Intambo, maketo, magijimisana, mrabaraba, igcubsi, ngumasikhethane zinengi khulu

Ibahlanganisa ngokuthi lokha-ke nakuyokudlalwa imidlalo yendabuko uyathola bonyana iinqhema ziyahlukana. Lokho kwenza bonyana abantu babumbane begodu babe semaduzelana begodu bakwazi ukunikelana, ukusekelana nabadlalako. Lokho kwenza ukuthi imiphakathi ihlangane khulu nabantu iyabahlanganisa njalo.

Ilutjha lifunda bonyana uyakwazi bonyana udlale, nibumbane, nisekelane. Liyakufunda ukusekelana njengabantu abasakhula boke, liyakufunda ukubambisana njengabantu, liyabafundisa-ke begodu bonyana epilweni akusizo zoke imizombo ozoyiwina khona eminye ozakudliwa kuwine abanye-ke, bese kukhona eminye ezakuwinwa nguwe.

Kuzokwenzela bonyana abentwana boke babe nento abayenzako ngombana keminye imidlalo ekhona njenganje uthola abanye abentwana abakwazi ukuyenza. Kodwana kile yendabuko ngiyakholwa bonyana woke umntwana kubalula for yena bonyana ayenze ngombana imidlalo enganamigomo eminengi khulu. Begodu-ke iyasiza-ke ekwenzeni abentwana bonyana babumbane babe yinto yinye begodu basekelane ezintweni abazenzako, imidlalo yendabuko.

Imidlalo yendabuko beyinganamgomo eminengi khulu kodwana imidlalo yanamhlanjesi inemigomo eminengi. Emidlalweni yendabuko khabe kudlalwa noma umuntu anemali noma anganayo kodwana yanjesi, yanjenganje imidlalo ifuna bonyana kungabe kubhejiwe ngesinye isikhathi ngemali. Yeke imidlalo yendabuko beyikghona ukuthi woke umuntu nawungakwaziko ukudlala nawunamahloni awazi ukudlala, kodwana yanje itjheja ikghono lomuntu kube nguye loyo ofakwako kumdlalo loyo.

Iye, ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana iyafana neminye imidlalo kodwana kuzoba nzima khulu bonyana kube namaphaliswano. Ngombana ukudliwa emidlalweni yendabuko kunzima begodu kulula for abantu bonyana baqhubeke nemizombe yoke bangakadliwa. Yeke yona-ke ingenza bonyana loyo ogcinileko kiyo kube nguye ohlela awina kodwana ingadlalwa yona emaphaliswaneni.